Ukuhlanganisa i-hip hop ne-classic i-classic ishaya ama-trumpet kakhulu, i-hip hop inesigubhu esikhulu then bese kuba khona namapiyano. Yabona lezi zokuijayivisa so ziningi kuningi kuningi kuningi ongakwazi nje ukuthi ukuhlukanise ukuthi le i-hip hop le i-classic khalu , yabona i-hip hop .

Ikwaito ngidlale amapiyano, hhayi ngidlale iy'ngoma zomzukwane hhayi cha, hhayi umuntu angayithola aphezulu aphathi aphezulu, hhayi kumnandi hheyi hheyi hheyi futhi mawuhlala amapiyano khona, hhayi usukuma noma ungafuni.

Yoh ngingaze ngijabulisa and ngingathanda ukubuza nje iy'ngoma ze-gospel ze-gospel ngoba zingivuselela inhliziyo zingivuselela usizi enginalo, zenze usizi ludambe. Ave ngithanda i-gospel music.

Xhumana hhayi lana manje ithekhnoloji kuyenzeka ukuthi izinto zibe lula. Ungakwazi ukuthi uthenge nanoma unganamali noma unge u-broke uyakwazi ukuthi uthenge nje idatha noma uthenge airtime ye-five rand uyakwazi ukuthi uthenge nama-bundle ama-bundle akunike nama-SMS so uyakwazi ukuxhumana nabantu kahle. Sekukhona ne-WhatsApp no-Facebook. Hawu ukuxhumana ku-easy kabi.

Kunomthelela omkhulu ngoba iyenza izinto zibe lula i-AI iyenza izinto zibe lula emculweni ekudanseni. Tholukuthi nje iyakwenza ukuthi uyakwazi ukuthi ukujayiva ungakhoni. So umthelela wakhona mkhulu ende muhle ngiyayivuma.

Ukwazi ukuthi bayihendile kahle ngoba ukugxeka kwi-inthanethi kuningi ungaze ungabi right, kodwa i-social media nayo iyabulala iphinde yakhe. So, uma ku-social media kumele ukwazi ukuthi ube nomoya ophansi, ube-right ube-level ngoba uzoyithola useyibulele nge-social media.

Ugcine nje abane-messaging ephu, hhayi messaging ephu i-right ukudlula ukufonela ngoba ne-airtime mara mawunedatha yonke into iyahamba kahle, ngingakhuluma nawe ngiphinde ngikubone nge-messaging app so leyo ithekhinoloji enkulu kabi engiyithandayo.

Kahle sisebenzisa i-messaging app ngoba ngiyakwazi ukuthi mangikhuluma nawe ngikubone, ifoni kokunye nginokungabi ne-airtime. So mina, I just prefer i-messaging app ngoba ayi siyayxoxa indaba sicede yonke into esifuna ukuyikhuluma siyayikhuluma. Akukho moya ophelayo.

Sisakaza umculo wakho ufake ku-TikTok u-Facebook no-Instagram. Lapho-ke hhayi abantu abangakwazi bazokwazi lapho ileyo inkundla ziyashesha. Uthuma uba umthumi omkhulu ukudlula ithelevishini.

Faka amaphosta ngimeme amaphosta ngiwafake ku-TikTok uwafake u-Instagram uwafake ku-YouTube, ngimeme nabantu abaziwayo la abaculayo. Hawu ifestivali yami ingagcwala izigidi zabantu kungasuki phansi, kube manzi naphansi.

Ukuthi ngihlanganise ipiyano nekwaito, hhayi lapho-ke hhayi kuyobamanzi phansi. Kusuke uthuli abantu bazoyithanda le nto engiyidlalayo.

I-TikTok isixawuxawu iyakwenza isixawuxawu yah ngingayenza nje i-inthanethi ngingene ku-TikTok hhayi lapho ngiyathola nje abantu abaningi ama-response amaningi kakhulu.

Angikazami inhlobo yomculo ezithandayo mayehleli engadini yazo i-gospel ivuselela inhliziyo yakhe iyenza ukuthi abe nje kahle azizwe ukuthi unabantu kanti asikho engathi unabantu ugogo wami uzizwa anabantu. Abantu bangekho ngendlela athanda umculo we-gospel.

TikTok, hhayi TikTok device le hhayi iyayenza izinto zithrenda manje abantu bafuna ukuthrendisa bakthrendisa nge-TikTok noma nge-Facebook.

Nkingeni enkulu kabi inkinga ingaba yinkulu ngoba akumelanga nje ukuthi uma umuntu omgqugquzeli wenkundla hhayi ube nento ebhedayo, hhayi cha no akufuneki akufuneki.

Ake manje akasadleki imali ngoba i-messaging ukhuluma nami, umngani wami. Sikhuluma yonke into esithandayo asinaki ukuthi manje fanele sigijime sothenga i-airtime. Uma ngifuna ukumbona sayenza i-video call. Hayi, communication yamanje is the best, best.